Ukubolekisa ngemali ngokusemthethweni kuneengenelo. Mhlawumbi xa unika umntu i-hundred rand umxelela ukuba iza kuza seyikhulile. Iyakhula ke imali ngokubolekisa kwakho njalo ibe nento ebizwa ukuba yi-interest. Ungafika ukuba inzala okanye i-interest yale mali iphela isiba nintsi ngenxa yokuba ubolekise ngemali ephezulu kakhulu, ngoku ke i-interest ibe yiyo ebanintsi. Iingenelo ke zokubolekisa ngemali ziyingenelo ezintle kakhulu.

Imalimboleko yokufunda inceda nabantu abangasebenziyo ukuba abantwana babo bakwazi ukungena isikolo. Loo nto ithetha ukuba aba bantwana bazawufumana nabanye abantwana. Qha nje into ezawukwenzeka kukuba xa esesebenza le mali ke izawumane ibuyela kancinci kancinci emva. Ewe, mna ndibona ilutyalomali olufanelekileyo kwimfundo yomntana leyo. Umntana angashiyekeli mva ngenxa yokuba umzali akasebenzi okanye akukho mali endlini.

Ukuze isicelo sipase eseinshorensi yexeshana kujongwa ukuba le ndawo ufuna ukuyifaka kwi-inshorensi ikhuselekile okanye yindawo enokwenzekelwa ziingxaki. Loo nto ithetha ukuba funeka ubonise ukuba loo nto ufuna ukuyifaka kwi-inshorensi ihlala endaweni ekhuselekileyo, mhlawumbi izinto ezifana njengeemoto. Imoto yakho ivalelekile na ebusuku? Kuyatshixwa kule ndawo ihlala kuyo okanye ihlala nje kwiindawo apho kuvuleke khona na?

Imali etyaliweyo iba nenzala. Umntu xa utyale imali makalinde ithutyana ukwenzela ukuba inzala yakhe ikhule. Xa eyikhupha imali yakhe ingekabinayo loo nzala okanye ixesha elithile lingekabethi ngeke ayibone inzala yakhe.

Ukuboleka imali ngeenzame zokubhatala izifundo zakho kuyavela kwi-credit score. Kodwa xa ubhatala kakuhle ungatsibisi zinyanga i-credit score yakho iba ntle.

Ndincedakele njengoba kukho le ndlela intsha yokupeya ngoba bendilinda imoto katata uMyirha ize ngoLwesithathu ngoba apha kule lali sihlala kuyo iza kanye ngeveki. Ngeemini ke apho ipeyi iba ngoMvulo okanye ngoLwesihlanu siyasokola kakhulu kufuneke silinde enye imini okanye siqeshe enye imoto. Loo nto ibithetha ukuba sichitha imali enintsi kakhulu kodwa ngoku ivele ingene imali yam efowunini, ndiyibone seyitwitwiza ndiqonde uba noko kubhetele.

Iimbono endizifumanisayo ngokuba ne-medical aid kukuba noba ndiyagula okanye kugula umntana akudingeki ukuba kubekho imali yokumsa kwagqirha kodwa nge medical aid sivele nje singene sibonwe. Kwaye ukuba kungenzeka ukuba kubekho ingozi yemoto uyakwazi ukuya esibhedlele, i-medical aid yakho ikuse kwi-private hospital ubhatalelwe nantoni na ofuneke uyenzwe ngoogqirha abaziingcaphephe.

Ndathi ndakuzibona uba ndikwanti ndajonga i-airtime, ndafika akho kwasenti kwi -airtime yam. Kwafuneka ke ngoku ndiqalaze ndijonge ukuba ayikho ivenkile ekufutshane, ndabona kungekho kwa venkile kusesithubeni nje apha okanye esigangeni. Kodwa ke ndancedwa kukuba ndiyakwazi ukuthenga i-airtime nge-mobile money. Ndancedwa yiloo nto ukuba ndikwazi ufowunela i-inshorensi ndazise nabantu ekhaya ukuba ndiye ndanengxaki yevili lemoto.

Mama, le mali yokusa umntana esikolweni singakunika nto nje kuzawufuneka uba ubeke indlu yakho njengesiqiniseko sokuba uza kuyibuyisa le mali. Wenza njani ke mama xa usenza njalo? Ubeka indlu sikuxelele ukuba indlu yakho yimalini kwaye le mali sikuboleka yona yimalini. Ngomhla ungakwazi ubhatala siyayazi ukuba indlu singakwazi ukuyisebenzisa ukuba sibhatale eli tyala lithathwe nguwe. Loo nto siyibiza ngokuba siqinisekiso sokuba imali yethu uza kuyibuyisa.